Kumele kube nabashayeli abakhonayo noma abazimisele ukuthi besebenze ama-peak hours, kanti futhi nohulumeni naye kubalulekile ukuthi akhande indlela yokuthi amabhasi akhone ukuhamba ngokukhululeka. Kubalulekile futhi ukuthi nabashayeli bazinikele emsebenzini wabo ukuze uhambe kahle.

Okubalulekile ukuthi abagibeli bahlezi bejabule futhi baphatheke kahle. Kumele futhi uma bezongibela izindiza bazwe ukuthi baphephile.

Inani engithutha ngalo iy'mpahla kumele nami ngilikhuphule, kanti futhi kumele ngikwazi ukuthi ngenze indlela yokuthi le mali engiyitholayo ngikwazi ukuthi nayo ikwazi ukuthi ivumele ukuthi ngikwazi ukuthi ngikhokhele ama-tolls, ngibe futhi ngikwazi nokuthi nami kweyami yempilo ngizibheke kahle.

Okubalulekile kunakho konke ukuthi amakhasimende kumele azi nawo ngokukhuphuka kwama-toll. Azi futhi nenani ama-toll asekhuphuke ngawo, kuthi uma esekwazi lokhu, bese azi nendlela ama-toll ukukhuphuka kawo okusithinta ngakho mina njengomshayeli wabo. Okuzophinde futhi kwenze ukuthi mina ngigcine sengikhuphukisa inani engizothutha ngalo izimpahla.

Okumele kwenzeke kuqala ukuthi umgibeli kumele aphinde achazelwe ngendlela okusetshenzwa ngayo, kanti futhi kumele ngizame ukuthi ngehlise umoya uma ngikhuluma nomgibeli. Ngingamphathi kabi, kanti futhi ngithole indlela elungile yokukhuluma naye. Uma umgibeli eqhubeka engavumelani naloko esengimuchazele kona, kumele sithole indlela yokuthi umgibeli adilike kwindiza simuhlelele olunye uhlelo.

Uloliwe, wavele wathola ukuphazamiseka endleleni, kanti futhi ne-load shedding nayo yaphazamisa ukusebenza osukwini. Lokhu kwayenza kwaphoqa ukuthi sekumele futhi senze olunye uhlelo sitshintshe uhlelo.

Kumele kusetshenziswe amaloli, kusetshenziswe nemikhumbi, kusetshenziswe iy'ndizamshini. Kumele konke kusebenze kusebenze kusebenze, kusetshenziswe nokuthi ey'toro bathumele izinto amaphasela.

Abantu abadala kumele bahlonishwe, baphathwe ngendlela enhle. Abantu abadala kumele beze kuqala nala bantu abancane kube yibona abathutha kuqala ngoba bona sebebadala, kanti futhi abantu abadala kumele basizwe.

Kuzodala ukuphazamiseka okukhulu kumaketango okuthengaw kwey'mpahla, ngoba kuzobe kuwushintsho olenzeke ngokukhulu ukuphuthuma. Abantu abaningi bazobe bengalindele, kanti futhi abantu abaningi bazobe bezumekile bengazi ukuthi baqale kanjani. Kusazomele beqale bebuyele emuva becabange kabusha ukuthi iziphi iy'ndlela esekumele bahlele ngazo, noma bezame ukuthi bekwazi ukumelana nesimo asebekuso manje. Kubo abagibeli nalaba abathutha iy'mpahla kubo, nabashayeli bonke nje bazobasenkingeni.

Usuku olujwayelekile usuku lweSonto, ngoba bonke abazalwane basuke besesontweni, kanti ezinye iy'nsuku futhi ngingabala uLwesihlanu noMgqibelo, ngoba abantu abaningi basuke bengekho bhizi noma basuke bengenayo imisebenzi eminingi abayenzayo ngoLwesihlanu nangoMgqibelo.